Mpfuxeto wa misava wu nga sirhelela hi ku nyiketa nsirhelelo ya misava eka van'wanyana.

Eya van'wani va rhurha a makaya va kha va ya emadorobeni va kha va chava ku ri a makaya ku hava nsirhelelo ku fana na leto na le madorobeni lamakulu van'wani va rhurha emadorobeni va kha va ya emakaya hikuva emakaya ku na nsirhelelo wo tlula a madorobeni.

Van'wamapurasi va boheka ku borha mati ku ri va ta kota ku cheleta leswi va nga swi byala loko ku ri hava mati hi ku timpfula nkarhi wun'wani ti pfa ti na nkarhi wun'wani ti pfa ti nga ni.

Va va va kha va sirhelela swimilani ka dyambu ku ri swi nga omi kumbe ku fa.

Ndzi nga la ndzi nga langa ku tshovele ku tshovela hi mavoko hi ku hi muchini muchini wu nga tshovela u kha u siya swin'wana so ende mina loko ndzi kha ndzi tshovela hi mavoko ndzi ta kota ku teka leswi swi nga sala endeni muchini wu nge teki leswi swi nga sala u tshovelela wu kha wu famba.

Va tirhisa vuxavuxa na mugayo ku endla byalwa bya ndhavuko.

Ku ri va va endlela ti UIF na ti-pin-i va endlela na swa ti pension fund loko mintirho yo va ta kota ku kuma swimilana leswi va nga swi tirha hi ku va ta va ri hava mali leyi nghenaka loko n'hweti yi hela van'wani va van'wani va fanele va na ku na ku nyiketiwa ti ti ti masiku lama wisa for masiku mambirhi ku va ta kota ku wisa van'wani va ta va nghenile loko van'wani va nghena van'wana va ta va wisile two days.

Ngopfu ku ri vavasati va nghenelela eka swa vurimi hikuva van'wana vavasati a va tirhi van'wana ku hava loyi a va pfunaku so swi kahle ngopfu vavasati va nghenelela eka swa vurimi va ta kota ku pfuna mindyangu ya vona.

I ku i ku endla gezi hi dyambu va va va kha va tirhisa ti ti solar panel to tala.

Yi hi pfuna hi ku hi kota ku rima hi kha hi nga tirhisi swi swi swi xihloka kumbe hi kha hi tirhisa materetere ivi yin'wani michini va yi kha yi tshovelela ku hi nga heti nkarhi hi nga dyi nkarhi ya ha ri masin'wini.

Va vurimi va fanele ku vagwa magoji ku nga se na mpfula loko mpfula loko mpfula yi na mati lamaya ma ta nghena la gojini ma ta va ta endla damu ku ri mati a nghena la va ta kota ku save mati va nga se endla swo swo borha mati ku va ta va kha va kota ku save na mali.

Hi ku vona ka wa mina ni vona swi nga ri swakudya swa kahle hi ku mi nga kuma ku n'wani ti tithini letiya tirhosini endeni swi ta hi vangela mavabyi hi mhaka swilo swo rhosa swantswa hi ti dyela swilo leswi swa ka swi nga ri leswo leswi ka swilo leswi swo ka swi nga humi emathinini kumbexana hi to kha miroho hi tidyela hayi leswo hi xava swilo leswi ni nga tshama nkarhi wo leha endzeni ka thini hi nga swi tivi no swi hoxiwa rini.

Ri va ta kota ku tiva ku ri ku va kha ku endleka yini hi mhaka ya vurimi hi ku van'wani a va tivi na nchumu hi mhaka ya vurimi mara van'wani va swi tiva ku vurimi i yini so swi nga pfuna swi nga pfuna ngopfu ku ri va va teka va va dyondzisa ku ri vurimi i yini.

Swi hunguta ku famba ka misava hi ku loko hi kha hi cheleta hi na vinyi hi cheleta kahle hi tlhe hi save na mali hi tlhe hi save na mali ya ya.

Ya va onha hi ku van'wana va loloha van'wana a va lavi ku tirha so va xava michini liya ku ri va ta kota ku nga tirhi va ta kota ku tirhisa michini mara kun'wani michini yona yi pfuna ngopfu mara van'wani a va ha xavi michini hi mhaka yo yi pfuna ngopfu va xava michini hi mhaka ku va chava ku tirha.

Ndzi nga n'wi byela ku ri swimilana ku ri swi kula hi ndlela leyiwani lavaku yona i fanele ku i byala la ku nga na misava ya kahle misava yo nona ku swi ta kota ku va swi ta kota ku va kahle na swona hi kona swi nga ta kota ku kula leswi wena i lavisaku swona i swi cheleta kumbexana i swi cheleta masiku ma masiku manharhu i hindza i hindza masiku mambirhi i tlhe i tlhe i cheleta futhi i i tlhe i cheleta na na na na manyoro ku ri swi ta kota ku kula swi ri kahle.

I fanele ku hi sungula hi byela lava va le nawini wa swa wa swifuwo ku ri hi lava ku ku dlaya xifuwo la then va ta kota ku hi nyiketa permission yo hi swi dlaya kumbe vona n'winyi va ta va ta ti endlela hi voxe.

I ku va nyiketa ti-loan-i kumbe grant ku ri va ta kota ku siva lava nga lava nga dyoheriwa kona.

Ndza pfumela hi mhaka yo ni endla xirhapa xo ringana mina na ndyangu wa mina ku hi ta kota ku dya no save mali na swi kota ku yi seyivha.

Miroho yo fana na na spinach na michayina na tikhavichi swilo swo tala leswa swilo swo tala leswo byariwa swi kahle ene ha swi dya.

Ndzi sungula ndzi langutisa ku ri misava ya pfumela na na ku.

Ndzi ndzi lava ni rhandza tihuku leti to fuyiwa ekaya hi mhaka yo ti va ta ha ri kahle loko hi ti tsemelela hayi letiya ta le ta le maxopeni hi ku ta le maxopeni a hi tivi ku ri ti dlayiwe rini ti vekiwa rini a xopeni.

Ku ri ti nga boli loko ti loko ti na ku na ku sivela ti-bacteria leti nga ta nghena loko ta ha hanya.

Va tisa swa va tisa swakudya swa kahle na macheleni ma ma kha ma ma kha ma ya ehenhla eka midini ya vona.

Ku na ngopfu ka timpfula leta letaka ti nga yimi swi swi naswona swa endla ku ri swibyariwa swi swi nga kuli kahle na na ku hisa ngopfu leswo hisa ngopfu swibyariwa swin'wanyani swa fa.

I ku sungula ndzi vutisa hi ku ri misava yona yaleyi hi nga lava ku byalela ka yona yi kahle na na leswi hi lavaka na leswi hi lavaka ku swi ku swi byala la swi ta kula na.

Sungula ndzi sungula hi ku vutisa ku ti na ti food na ti food securities ku ri swakudya swa kona swi va swi ri swa kahle swi ri swi ri healthy ka ka ka ka ka miri ka miri ya hina na ku na na community healthy.

Va endla swiboho hi mhaka ya vurimi na ku kurisa sweswi leswi nga byariwa.

I ku endlela ku ri van'wani va kota ku kuma swakudya hi ku van'wana i swisiwana va hava swa swakudya so loko vo byala swibyariwa swi endla ku swi kota ku pfuna na vanhu van'wani van'wani va endlela ku kurisa mabindzu ma vona.

Ku cincacinca swi swibyariwa hi mhaka yo i ta kota ku vona ku ri hi swihi leswi kotekaku ku swi kula ka misava yaleyo swin'wani swi nge swin'wani hi swihi leswi swo ka swi nga kuli ka misava leyiwani.

Van'wamapurasi va xavisa leswi byariwaku hi mhaka va swi tiva ku ri emakaya vanhu va ta xava nakona va va kha va kurisa bindzu ra vona ra swimilana.

Ku ri va ta kota ku va na misava yo nona leyi nga ta kota ku khoma kahle hi mhaka bangi yi healthy ka swilo swo tala.

Eya i mhaka ya kahle hi mhaka yo hina van'wani ha hlupheka so hi fanele ku yi dlaya ku hi ta kota ku dya ku loko loko loko yo ka yi nga loko yo ka yi nga dlaya hi nge dyi hi ta sika hi ndlala.

Van'wamapurasi va fanele va jaratela tijarati ta vona kahle ti tiya ku ri ku nga ngheni swiharhi swo leswi nga ta hunguta ku va dlaya swiharhi.

Ku ri hi nga ti nwisi mati mo thyaka ku nkarhi wun'wani hi to xava swakudya swa tihomu kumbe hi ti pfulela tiya dya a ntshaveni hi ma ti nga dyi mavele nkarhi wun'wani ti pfa ti chekiwa ku ri ta vabya na ti ti cheliwa mimurhi ku ri ti nga khomiwi hi mavabyi.

Eya ndzi ta swi endla hi mhaka yo tihuku hi tona leti hi dyaku tona ndzi ta endla hi mhaka yo ku va ku ri hava xixevo a kaya so huku ku va ku ri yo nyama ya le kaya hi ta kota ku dyaku yona.

Va nga basisa mati hi ku mavilisa va chela na jiki ku ri ku fa swicili leswiya swi nga le ndzeni ka mati va ta ko va ko va nga ta kota ku nwa mati ma clean.

I ku xava michini na michini ku va yo yi nga ta kota ku hi pfuna ku tshovelela ka swibyariwa leswi hi nga swi byala.

I ku tekela vurimi hi enhlokweni hi ku vurimi bya pfuna ngopfu loko nga tiyela vavasati va fanele ku swi tekela nhlokweni ku ri swi ta va pfuna ku ri va ta kota ku kuma mali leyi nghenaka loko n'hweti yi hela ku va ta kota ku pfuna mindyangu ya vona.